Motho ya ikarabellang ho hlomamisa le ho beha morena ya loketseng setulong ke lekgotla la motse la moreneng. Motho ya tshwanetseng ho dula setulong a hlahlamwang ke mo ke moshanyana ya moholo wa morena.

Mafahla ha se motho a le mong, empa ke bana ba motho ba hlahileng ka nako e le ngwe ebile ba tshwana. Ha e mong a hlokahetse pakeng tsa bona ho nkuwa ya ntseng a phela, ke yena a lo kenywa ka hara mokoti pele ho enwa e mong a tla kena a hlokahetseng. Le nna ke ile ka phela le mafahla ebileng ke bone hore ha lefahla le leng le hlokahetse ho etsuwa jwang.

Batho ba dulang ditoropong kapa metseng e haufi le ditoropong. Boholo ba bona ke batho ba sebetsang, ha se batho feela ba sebetsang empa ke batho ba sebetsang mesebetsi e phahameng lebaka ke hore ditshebeletso tsa moo ke ditshebeletso tse maemong a hodimo haholo jwalo ka bo metsi, metlakase le tse ding tse leng hore ba di fua ke mmasepala.

Ho bohlokwa haholo hore le rona ma-Afrika Borwa re phehelle mefuteng ya rona ya dijo tsa setso. Hobane dijo tsa setso di bohlokwa haholo le batho ba tswang mafatsheng a ka ntle ba ba thabela dijo tsa rona tsa setso jwalo ka batho ba tlileng ho tlo tour-ra kapa ho tlo sheba mona Afrika Borwa.

Nakong tse ding nka bona ho le molemo ebileng ke bona ho le molemo hore mmuso o ka kgona ho ya mareneng. Le baholong ba rona ba tlo kopa dikeletso tse ding ho busa setjhaba, hobane mmuso ka nako tse ding o inkela diqeto tse leng hore rona re le setjhaba ha di keke di re tswele molemo. Jwalo ka ha ho fana ka ditshebeletso, ho na le ditshebeletso tse ding tseo mmuso o di fetisang tse leng rona re sa di re sa di kgotsofalleng re le setjhaba. Kapo hona di sa re tswele molemo. Jwale re ka thabela mmuso Ha o ka kena wa kena metseng, ya lo bua le baholo ba rona kapo morena ya metse ya rona, hore ba thole dikeletso hore setjhaba se hloka eng le hore setjhaba se ka buswa jwang ka tsela e tshwanetseng.

Ha ke motho wa sehlopha sa thapelo setjhabeng, empa ke tseba moo moo dithapelo di tshwarelwang teng mona motseng, ke haufinyana le mo ke dulang teng. Moo batho ba kopanelang teng ebile ba fetisa dithapelo teng. Ha se dithapelo feela, empa ke dithapelo moo batho ho thusang batho ba sokolang teng, le batho ba nang le mathata ka hare ho malapa a bona.

Ditaba le tsela eo mahadi a tshwarwang ka yona, ke tsela ya setswe ebileng ke tsela e telele haholo. Nna ke nahana hore o ka bana le tsela e nngwe ya bobebe ya ho fetisa tsena tsa mahadi ka teng. Eseng Ho etsa ntho e telele ya e nkang nako ya hore bo malome le batho ba ha ka bo mme le batho ba ka bo ntate ba kopane hore mahadi a ka a kgone ho feta. Keo nahana hore ho ka etsuwa ho hong hore ntho ena eng e se ke ya nka nako e telele, ya ba ntho e kgutshwane.

Ha batho se ba sebetsa tje mehleng ya kasheno, ha ho sa sa thusa ho no hlabiwe dikgomo ho etsuwe makoko hore o ka bolokwa motho. Batho nou tje se ba na le tjhelete, ba se ba na le ditjhelete tsa ho boloka mofu wa bona jwalo ka ho kenela tsa lepato, moo ba tholang makase a hore ba boloke wa ha bona.

Motho ya tlameileng ho emela malome ha sa le siyo ke motho wa mme, hobane ke mosadi wa malome kapo bana ba malome. Ke bona ba tla ba tla kena sebakeng sa malome ha sa le siyo.

Rakgadi Dirontsho molemo wa hao ya lebollong ke eng? Nna se ke hloka ho ya lebollong, jwale ke tlo hloka thuso ya hao re ke kgone ho ya lebollong. Ke batla le ho tseba hore ke tlamehile ho ya lebollong. Ho hlokeha eng le eng tseo hore nka kgona ho ya lebollong hobane nna ke ikutlwa se ke dumeletsehile hore nka ya lebollong ho ya ka maemo, le hore kea thabela hore nka ya lebollong le nna.

Baetapele ba lebollo le bona ba ya sekolong. Sekolo sa bona se tshwarelwa. Nna mo ke dulang teng. Sekolo sa bona se tshwarela mane masepaleng, moo teng ba kenang sekolo ha ba qeta ba thola tse ba dumelang hore ba ka kgona ho bula sekolo sena sa lebollo.

Lebaka la hore le etsang re be na le dikereke tse fapaneng Ke ka baka la hore batho ba na le ditumelo tse fapaneng, ha ba bang bona ba dumela badimong. Ba bang ba dumela hore Modimo o inotshi, ha ba bang ba dumela hore Modimo o phela bathong ha phela mahodimong. Ke ka hoo, ke reng batho ba bangata ba na le tumelo tse fapaneng. Ke ka hona re nang le dikereke tse ngata tseo tsona tumelo tsa teng di fapaneng jwalo ka kereke ya setso ya postola, mo ho dumeloang sedumong le bo kresteng, le tse ding tse fetanf jwalo ka bo pholoso tse ho dumelwang ho Modimo, le tse ding tse ngata.